Ndicinga ukuba okokuqala funeka abahlali basezilokishi bamkele abakhenkethi babaxelele ngemveli yeelokishi zabo nangezakhono abanazo ngokuhlukana kweemveliso abanazo abangenazongo bona abakhenkethi kwiindawo abasuka kuzo. Bababonise, babaxelele ngazo, babaxelele ngeelokishi into yokubana ziindawo ezinjani ezi umntu akuyo yaye unqwenela uba kutshintshwe ntoni. Yaye babathengisele ezi mveliso ngokubacacisela ngazo zibe zizintsha bengazazi abakhenkethi.

Hayi, ayilungiselelwanga kakuhle. Umzekelo mandiqale ngendlela le engayo irenki yethu, ayina-tar road phantsi kwaye ayisekelwanga okanye ayisikelwanga zitalato zokubana iiteksi zifole. Ayinamibhalo, ayinazisheltha apha phezulu, ayinazo nezakhiwo zabathengisi zokuthi bakwazi ukuthengisela abantu abayokhwela eziteksini. Iindlela azikho semgangathweni, ayilungiselelwanga, awuboni nemibhalo echazayo ubana xa ufuna itekisi ebheka kuloo ndawo uya ngapha, njalo njalo.

Hayi, azikho semgangathweni kuba iindlela azipheyivishwanga ezirenkini, iirenki zethu azinazisheltha. Akukho neendawo zabathengisi apho uye ukwazi uba uthenge nabantu baphuhlise iibhizinesi zabo. Azibhalwanga iiteksi zethu, azinandawo yofola, akukho infrastructure esemgangathweni, kuluthuli phantsi. Ndizama ukuthi ayikho nge-order, ayikho ngokusemgangathweni tu irenki yethu.

Okokuqala kungokokhuseleko labasebenzisi bonke bendlela. Okwesibini kokokubana iingozi zigwemeke, zinciphe. Iimoto zihambe zisezingeni nasemgangathweni okuwo, okuwo ukwazi into yobana ikuthathe uyofika kuloo ndawo uya kuyo uphephile.

Ndicinga uba eyona ndlela enoncedisa kakhulu njengomphathiswa kukubana agxininise, afake isicelo sokuba kube khona ngakumbi kwii-CBDs okanye apha ezidolophini ii-cameras. Kuqinisekiswe uba ziyasebenza kwaye kwizitalato zonke ziba khona ii-cameras yenzele ubana ngaba oonoteksi, umzekelo balayishe abantu babagcwalise ibe yi-overload noba sebephumile ezirenkini, kube lula into yokubana xa kujongwe i-CCTV kubonwa elayisha ezitalatweni. Kukwazi uba kube khona ii-traffic officers ezizokhawuleza zixelelwe zileqise kuloo teksi uba kukho iteksi ekubonakala uba nantsi iyagcwalis, yi-over load. Kube khona namagosa abalapha nasezirenkini nakwiindlela zongena nokuphuma .

Kwaye kwagqabhuka ivili leteksi. Loo nto leyo yandenza ndaziva ndinoloyiko nokothuka novalo kakhulu kuba kungenxa yendlela eyayingentlanga kwaye noteksi, neteksi yayibaleka kakhulu. Loo nto leyo yandenza ndaziva ndingaphephanga.

Izinto ekufuneka azenze kukubana okokuqala, ahambe qelele nendlela le ehamba iimoto. Okwesibini iimoto zingezi ngasemva, zize ngaphambi kwakhe azibone iimoto. Okwesithathu xana ngaba ezowela funeka aqale ame, ajonge kule ndawo azawuwela kuyo. Phambi koba awele, ajonge okunene kuqala, abuye ajonge ekhohlo, aphinde okokugqibela ajonge ekunene, abone aqinisekise ukuba uphephile na ukuze abe uyawela. Kuba xa eqala ejonga ekunene exesheni elinintsi iimoto zithi gqi ngakuye kwicala lasekunene xana ngaba ebehamba kwicala loba iimoto sisiza phambi kwakhe, zingezi ngasemva kwakhe.